Di ba ama ka tsela tse di farologaneng jaaka go fokotsa ditšhono tsa go batla tiro. Batho ba ba tlhoka gantsi ba ikaegela ka internet go batla ditsebiso tsa meshomo. Fa data e le theko e e kwa godimo, ba ka se gone go nna le phitlhelelo e e tswelelang mo ditsebeng-tsebeng tsa mešomo, tse di beetsweng online. Go kgaogana batho ka ditlhopha, batho bao ba nang le madi a go reka data, ba nna le kgonagalo e kgolo ya go tsena go romela di-CV le go bona dithuto tsa mahala. Ba tlhoka tiro ba ka sala morago ka gonne ba sa kgone go tswelela tseleng eo.

Nna ke dirisa data ya mobile network ke tsaya package ya fifty ranta ka beke, e e ntshang two gig ya data. E tsaya sebaka sa malatsi a supa fela, mme fa e fela pele ke tshwanetse go reka gape. Ke e dirisa thata mo dilong tse di jaaka go tsena mo WhatsApp le go romela melaetsa. Go sheba Facebook, TikTok le Instagram, go batla dithuto mo inthaneteng le go dira dipatlisiso. Go tsaya karolo mo di tlelaseng tsa online kgotsa go buisana ka email. Ke tlhopha package e o ka gonne e kwa tlase ka theko, fa e bapisiwa le tse dingwe.

Kgwedi e fitileng ke rekile two gig ya fifty rand, mme ke dirisitse malatsi a le mararo fela. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela dilo tse di latelang, tlhwatlhwa a ke e ka kgonagalang go e reka ka kgale. Bogolo jwa data, e lekanywa ka di MB kgotsa ka di GB, nako ya go fela, e didirisiwa matsatsi a le kae pele e ka fela. Mofuta wa data a ke any time data, night data kgotsa data ya di-App fela jaaka Facebook WhatsApp.

Hundred Gig e ne e tla lekana ka gore ke ne ke tla kgona go fetsa tiro ya me ya sekolo ka nako. Gape go e dirisa mo Facebook, WhatsApp le mo YouTube-ong. Ke ne ke tla e dirisa gape go lebelela dibaesekopo, le go reetsa mmino mo inthaneteng. Ke ne ke tla rata go amogela data ya me ka di-one tsa kgwedi enngwe le enngwe.

Go reka tshedimosetso o tlhoka go bula App ya motlamedi wa gago, kgotsa o ye kwa webosaeteng ya bone. Batla ditlhopho tse di jaaka, reka tshedimosetso kgotsa diphuthelwana. Tlhopha ngatana ya tshedimosetso e o e batlang, mme fa o fetsa o e reke. Gantsi o dirisa karata ya gago ya bank-a, kgotsa sepatšhe sa cellular phone. Dikhoutu tsa USSD, mo founung ya gago dialer code-u ya USSD e tlametsweng ke network ya gago. Latela ditaelo tse di mo screen-ing go tlhopha ngatana ya tshedimosetso.